Dikolobe ha di ture ha o di reka. Ho di hodisa, le teng ha di theko e hodimo. Ka hoo, ho di rekiseng di beng le nama e ngata, le tsona ha di ke di be le theko e hodimo haholo.

Ho ya ka nna, boikwetliso ba basebetsi ba polasing. Ho hloka hore ba kwetliswa ke sehwai, ho feta ho romellwa lefapheng. Ho ba sehwai, se na le tsebo e felletseng ya se etsahalang ka letsatsi ho letsatsi ka hara polasi ho feta lefapha la bolemi.

Nka kgothatsa batho hore, ba leme ho feta ho reka ditholwana kapo dimela tsa ka hlokang . Hoba seno mosebetsi ha oyo, lekeno ha leyo. Ka hoo ditholwana di a tura. E be ha o ile tswa o kgona ho di hodisa mokgwa o batlang ho ona ka nako eo o batlang ka ona. O le lelapa o kgone ho fetisetsa ho bang ba community. Ka ho fetisisa o tle le mosebetsi wa hore batho ba kgone ho robala ba jele.

Serapa nka se qalla ka tsela e bobebe ya hore, ke nolofatse mobu wa ka. Ka tsela ya ho le ho nwesetsa. Ka mora moo, ke pleke manyolo, be ke nka ditholwana tsa ka jwalo seka cabbage, ditapole le yona tamati. Ke qetelle ka mokudi ho jala ditholwana tsa ka. Ka mora moo kgafetsa kgafetsa, ke nne ke nosetse serapa sa ka. Ho ya ka hoo, ke tla beng le line ka teng ke balemi.

Jwalo ka ha mmuso o ile wa re tshepisa diente tsa mahala. Empa ntse ba ntse ba thotse. Ke nahana re ye re lo utlwa bathata, bothata ke eng. Pele re ithekela tsa rona ho tswa mekotleng ya rona. Ke bona ba ileng ba re tshepisa, jwale ke nako ya hore ba tshepahale.

Ditholwana di a fumanahala ka hara toropo. Empa ha di fumanahale ha bonolo. O tshwanela hore ha o fumane monga tsona, le jareteng ya bona. O kope permission kapa tumello ya hore ana o ka kga. E be e ba ha o kgonahala hore o ka kga. O ka kga jwalo seka ha o ile wa laelwa hore o ka kga tse kae, o nto tswela pele o di ja.

Dijo tse ka hara lekotikoti, se ntse e le tse lokisitsweng. Di boloka nako, ebile ha di bole ha bonolo. Di ya nsebeletsa nna motho a sa tsebeng ho pheha.

Polasi, ha sebaka seo ka se nkang feela ha bobebe ho le jwalo. Se hloka tsebo, se hloka ho rutwa, le ho kwetliswa ho tshwara sebaka seo. Re tshwanela hore le ha re ka fuwa sebaka, kapa mmuso o ka fana ka sebaka ho batho. Re nne le fumana kwetliso ho dihwai le tsebo e felletseng ya hore re hlokomela jwang polasi, le diphoofolo tse teng ka hare ho yona polasi eo.

Dijalo tsa ka. Ke dijalo tse ka mobu o bonolo. Ho no ke dijalo tse tswang ka tlasa mobu fatshe. Jwalo ka ditapole, mobu, dihwete, le yona khabetjhe. Jwale mobu wa o tshwanetse o bonolo ka mokgwa o ka tholahalang teng. Ho bile o be le lebakeng la hore ka matsatsi ohle ha ke nosetsa metsi tshwaneng ha bobebe mahareng ho fihlileng dijalo tsa ka.

Ke tlo hloka tjhelete, ya ho reka dipeo tsa di tsa cabbage bakeng la difariki tsenana tsa rona tse tlo re tlo di hodisa. Ho etseng jwalo, ho tlo bebofatsa hore rona re be le dijo tse bileng re itemetseng tsona. Tsa ho fa difariki tsena. Fariki tsena di tla ja hamonate ebile e bile di je ha bobebe. Dijo tsena tseo re tla beng re lefile tsona e leng di cabbage. Khabetjhe e monate, e hola ha bobebe. Ebile ha e hloke tjhelete e ngata. Ke tlo hloka kete tse kalo tse tse pedi, ho rekeng manyolo ana.

Hello. Ana ke bankeng ya Agriculture mona? Ke founa mabapi le kadimo ya ditjhelete bakeng la polasi ya ka. Ke le, ke molemi wa peo tse fapaneng. Jwalo ka poone, koro le ditholwana. Ke na le leruo la makgomo, dikolobe, le dinku. Ke ye ke thuse le borapolasi ba bang. Ha ho tluwa ho dintho tse kenyelletsang di-floods, le ka matsatsi a mang ho hlokomele diterekere. Le hona ho pholosa a mang a dipolasi tse haufinyana. Ha ke tsebe ebe ho ya kgonahala. Na nka fumana thuso?

Ka thuto, le tsebo e lekaneng. Motho a ka etsa, a be a be le bokgoni ba ho lema. A ba a fepe lelapa la hae, lefatshe ka bophara, le setjhaba ka bophara. Hoba ka matsatsi a mang, ho itlhokela feela tsebo, le kwetliso, le kutlwisiso e nang le tsebo ya hore o lema jwang eng, ka nako e feng, ka mokgwa o jwang. Hore o kgone ho tswellisa pele o tsebo ho ya hao, le thahasello ya hao ya ho lema. O bo phedise le ho fepa lelapa la hao.